Andiqondi ubana ngaba ndinokumcebisa uba makahambe ayokufuna i-credit card leyo ngoba kaloku i-credit card yimali engeyoyakho oyibolekisiweyo and ke ngoku iba nengenelelo enintsi loo khredithi ebhankini. Mna bendingasoze ndimcebise ukuba makahambe ayofuna ikhredithi khadi leyo ebhankini. Imbuyekezo yayo ingaphezulu kakhulu, uphela ubhatala kabini imbuyekezo. Hayi, andinomcebisa ukuba makahambe.

Andisiboni mna isizathu soba abantu badinge ikhredithi, ikhadi lekhredithi. Ngoba ikhadi lekhredithi longeza phezu kweengxaki ngoba laa mali yimali oyibolekiweyo, yimali engeyiyo eyakho. Ngoko ke andiyiboni mna isidingo sayo. Kodwa ke ukuba ke umntu uyayifumana, uyayifuna ngenene, ndicinga into yoba iyanceda kwizinto ezifana nento yobana ngaba kwiinto ezingxamisekileyo yobana ngaba uba kwenzeke into ube ungenayo imali ke ngoku ngawo laa mzuzu then ungakwazi usebenzisa ke ikhadi lekhredithi. Kodwa ke ingxaki ke imbuyekezo yekhredithi khadi ingaphayana. Andiyiboni inceda, ndibona mna into yoba ngaba iyongeza ematyaleni kakuhle kakuhle.

Andisoze ndizive kamnandi xana ndingakwazi ukuvumeleka uba mandifake isicelo. Loo nto ithetha into yobana ngaba mna andikwazi ukuyiphatha imali, andingomntu unowubolekwa imali ngoba kaloku ndingumntu ongabuyisiyo. Ngoba kaloku ingangavumi okokuqala inoba mhlawumbi likhona ityala ubungakwazi ube uyalibhatala kakuhle, so awubhatali kakuhle. Okanye ke ngemali oyenzayo awukwazi ufumana eso sicelo ngoba ngenxa yemali oyenzayo mhlawumbi incinci kodwa ke ayivakalisi, ayivisisi kamnandi, ayivisisi kamnandi.

Xa uzawuvula i-akhawunti ebhankeni kufuneke ube nencwadi echazayo uba ngaba uhlala phi. Funeke ke ube nayo nencwadi echazayo ubana ngaba ungubani na wena, kuthiwa xa ibizwa ke , ewe uchaza wena uba ungubani, uzalwe nini, ineenamba, inamanani akhoyo ke, iye kuthiwa yi-identity document.

Iyanceda ngoba ngaba awusoloko uphatha mali. Loo nto ke iyinqanda into yoba ungahlaselwa ulahlekelwe yimali okanye ke mhlawumbi uthi xa ulahlekelwe sisipaji ulahlekelwe yimali yakho. Kuba ke ikhadi noko uyakwazi usebenzisa and iba nguwe wedwa ke umntu oyaziyo intoba ngaba amanani abo, awo athini na okwazi ulisebenzisa.

Andiyiboni isidingo sayo, kuwesi kweli xesha langoku ngoba akusasetyenzwa ngamaphepha, asisathunyelwa ziincwadi ngoku ezichazayo ngezinto ezenzekayo ezibhankini zethu. Andiyiboni, andiyiboni nyhani isidingo sayo ngoba isizathu sayo andisiboni. Bendizasibona ngelaa xesha kuba yayithunyelwa incwadi kuthiwe nantsi incwadi yakho yebhanka kwenzeka oku noku ebhankini yakho, ngoku izinto zisezifowunini. Andiyiboni, hayi andiyiboni.

Owu ndingaziva ingqondo yam isukile. Ingangathi ndiza kufa ngoba kaloku imali yam leya ipha phakathi and ke ngoku ingxaki ukusuka kwam phaya andiyazi uba kuza kwenzeka ntoni ke ngoku kulaa ATM ngomntu olandelayo ngemali yam. Ingabuhlungu kakhulu intliziyo yam ndingasitsho mhlawumbi nesikhalo. Ndingava kakubi, kakubi, kakubi kakhulu ngoba kaloku ingqondo yam ithi ngoku ndizawulahlekelwa yimali okanye ndilahlekelwe yimali. Ngoba xa ndisiya phakathi ebhankini mhlawumbi kuzawuthwa hayi iphumile, hayi ibiphumile, hayi ibingaphumanga. Owu ndinganentliziyo ebuhlungu kakhulu ngoba kaloku andiyazi uba ndizayifumana imali yam okanye andiyazi uba andizuyifumana imali yam.

Ndingama phaa phambi kwe-ATM ndijonge uba kwenzeka ntoni na ndibone uba eli khadi aliphumi na, le mali ayiphumi na. Uba ngaba ayiphumi ndimile phaa phambi kwe-ATM ndiyathatha imfonomfono ndiwa emnxebeni ndinxibelelana nebhanka ndibaxelela uba imali yam , ikhadi lam lingenile andikwazi ufumana imali yam. Ndingagqiba ndilinde lo uza emva kwam ndibone uba uzawufaka elakhe na ikhadi liza kwenza ntoni na elakhe ikhadi. Ndimcacisele uba mna ndityelwe lelam ikhadi, andifuni ke ngoku athi xa ezawutsala imali yakhe atsale nemali yam. Ndingenza ngolo hlobo.